Ngwaneso le kae ke ka o thusa? Ke hlokomela hore o lemetse nomoro ya hao ya lekunutu ke kopa hore o ntshe fono fono ya hao ya letheka, ebe o bula moo neng o kenya teng nomoro ena ya hao. Ebe o sala morao ka mokgwa oo bao bolellang hore o etse ka teng hore o fumane e nngwe e ntjha o tlo o tsebe ho thusahala.

Leshala la router ya ka le ile la fela ke le leetong le yang Durban, empa ke ile ka kopa moqhobi hore ke le nyolle hape hore le tlale koloing ya hae. Empa sena ke bona eka ha se sa tla nsebeletsa, ho bohlokwa hore ha ke ya maetong ke sebedise di router tse sa beng le mashala a shwang, tseo ke tla kgonang hore ke qete nako ya matsatsing ana ka tsona, molemong wa hore ke tle ke se ke nne ka sokola. Ena ha se tla pheta hape.

Di chart board-e le di visual-eng tsena tse thusang, di thusa haholo ho feta ka moo batho ba neng ba ka thusa ka teng. Ka lebaka la hore ke dintho tseo e reng hao fihla ho tsona ebe ha hona moo di sa finyelleng ho tseba teng, di tseba dintho tsohle tseo o di botsang ka tsona. Hape ha hona mohlang o tla fumana di phamisitse maikutlo a tsona. Batho ba na ba na le bothata ba hore neng neng o tla mo thola a se monate a sa o arabe le hantle. Ka nako enngwe motho le tse ding tsa dintlha ha di tsebe. Ke bona e le bohlokwa bo boholo bona ba di chart board.

Dumelang, ke Mpho ya buang le na le nkenyetsa internet maobane, jwale ke leka ho kena internet-eng ena eo le nkenyeditseng. E ntse e mpontsha feela hore disconnected ho bolelang hore ho . Ke ne ke kopa hore le tle le tlo ntokisetsa yona le be le mpontshe hore na ha bothata bo tjena bo hlaha ke bo lokisa jwang. ha ke kgone ho .

Ah-eh kannete ha ke e mong nna wa batho ba dumellanang le hore batho ba sebedisang sekotlolo sa satellite, ho phetwa ntho e le ngwe bosibu le motshehare. Hobane nna ho ya ka nna ke bona e le ntho e nepahetseng molemong wa hore ba tswang mesebetsing, ba sa kang ba kgona ho bona dintho tse neng di bapadiswa motshehareng, ba kgona ho di bona phirimaneng ha ba fihla. Ha di phetwa haholoholo le dintho tse kang bo ditaba. Dintho tse amang maphelo a batho tsa bohlokwa. Ke ntho eo ke tjhaelang monwana e etsahalang eo.

Nna ke motho ya ithatelang difela haholo, hobane le ha moya wa ka o ka wa thefuleha kapa wa ba fatshe, ka ikutlwa ke se monate dia ntsosolosa dia mphedisa. Hape ke enngwe ya karolo ya hore ebe ke rapela habedi ho feta ha ke kgumama ke rapela, ke kgona ho rapela betere Ka ho bina difela. Di lokisa pelo ya ka le moya wa ka, di etsa ke dule ke tletse mohau le kgotso ka nako tsohle.